Ke tse ngata dintho tse ke ka buang ka tsona tse etsahetseng ka World Cup empa, e bohlokwa ke nahanang hore World Cup e thusitse naha ka tsona, ke ho phahamisa moruo wa naha ya rona ka tsela e ngwe e makatsang. E ile ya putsa naha haholo, World Cup e ngwe ya dintho ke hore, e ile ya tlisa di-tourist mona naheng ya rona, re ile ra ba le di-tourist, ra ba le kgahleho naheng ena ya rona e ntle e re bitsang hore ke rainbow nation. Ke tse ding tsa dintho tse leng hore kea di hopola ka nakong eo ya World Cup mona Afrika Borwa.

Ho bua nnete, fela di-game tsena ho ya ka nna, ha di ya loka hohang. Hobane, di qetella di lemaditse bana dikelello ba le banyane, di qetella di ruta bana botlokotsebe. Di ba hlahisa dintweng, di ba hlahisa nthong tse mpe, di ba ruta hore ho qhala madi ke ntho e lokileng, ho le jwalo e se ntho e leng hore e lokile. Ha di ya loka hohang ho ya ka nna, di-game tsena ho ba di lematsa bana kelello.

Ntho e re ka etsang ke hore re kenye kopo ho lekhanselara kapa ho meyara, ya hore mohlang ba etsang diphaka, ba kenyelletse bonyane le ntho tsa boikwetliso moo phakeng tsa rona. Ho tla ba beterenyana hore re kgone ho ikwetlisa hona moo phakeng, bonyane phakeng tse pedi kapa tse tharo, ba re kenyetse moo re tla kgonang ho ikwetlisa teng. Ho tlo ba betere hobane ka ba di ka be di tshireletsehile tsona dithepa tseo tsa ho ikwetlisa ho ba di moo batho ba leng teng.

Dipapadi tseo ne ke rata ho di bapala ha ne ke le monyane, ke ne ke rata ho bapala dikoloi, ka ditene, ne tlisa lethabo pelong ya ka. Nako tse ding re bapale ka dikoloi tse tse re bitsang di-toy. Nako tse ding re ipapalle bolo, nako tse ding ne ke ipapalla ulu le banana ba bang, re bapale le bo kgathi, re bapale le bo mantlwane, re bapale ebile le lebollo. Re bapale le sekolo, ke tsona papadi tsene ke rata ho di bapala ha ke ne ke le monyane, di tlisa lethabo pelong ya ka ha ke di hopola .

E, re ka ba baamohedi ba batle, hobane sekolo sa rona ke se hlwekileng ka makgabane, sekolo sa rona ke se seholo, ebile se na le meaho e mebedi. Moo ho bapalwang bolo teng ho hlwekile ka tsela e ngwe e makatsang, bojwang ba teng bo cut-iwe ka tsela e ngwe e makatsang. Netball court yona e hlwekile haholo, hlwekile haholo ebile security se teng tsohle di tlo tsamaya ka motjheng.

Boikwetliso ke ntho e bohlokwa maphelong a rona. Re tlameha ho ikwetlisa hore, re phuthulle di-joint le mmele wa rona o tlwahele ho etsa di-activities, tsa mehla ena. Ho bua nnete, ho ikwetlisa ho etsa hore motho a se ke a tshwarwa ke mafu a tshwanang le bo heart attack, ske wa tshwarwa ke bo di-cramp-e, o se ke wa ba overweight, ha o sheba nna pele kwa ne ke le sdudla, ne ke na le mmele o moholo empa ka morao hore ke ikwetlise ke theohile mmeleng jwalo ka ha le bona le lona hore mmele wa ka ke o motle jwang. Kea leboha.